Ee, ke na le ho ya moketeng wa setso, Qwaqwa mo le Basotho Cultural Village ho dula ho ketekwa mokete wa Basotho, mme ke dula ke ya moo selemo le selemo. Moo re ileng ho bontsha hore Basotho ba kgale ba ne ba phela ho kae, ba ne ba phela jwang, ba ne ba ja eng, ba ne ba apara eng, ba ne ba bapala eng, mme moketeng oo ke rata ho ya le lelapa la ka. Haholoholo ngwanaka ke mo bontshe hore Basotho ke batho ba jwang, ba tswang ho kae, ho ye ho thwe o ke se itsebe hore o ya kae, haeba o sa tsebe o hlaha ho kae.

Dipalwang tsa setjhaba ke ntho e bohlokwa haholo, ho ba di etsa bophelo ba batho bo be bobebe. Ka ha batho ba batla ho tsamaya ba ye ditoropong ba sebedisa tsona dikalamang tsena tsa setjhaba, mme ntle le tsona bophelo bo ka ba thata haholo. Le nna ke le tjenana ke e mong a sebedisang dipalangwang tsa setjhaba.

Modianyewe ke katiba e ikgethileng haholo ya Basotho, mme ha ona batho ba bang ba o aparang kapa ba o etsa ntle le Basotho. Modianyewe o etswa ke Basotho haholo ebile ba motlotlo ka ona modianyewe, ka ha ba tseba hore o bolela eng le hore o hlaha kae.

Basotho, Basotho ke batho ba motlotlo haholo ka diaparo tsa bona, mme Basotho e mong le e mong o na le diaparo tsa hae tsa diaparang. Barwetsana ba kenya dithethana, ba kenya ditsheya, mme ba kenya le dishweshwe. Ke ona moaparo wa Sesotho o tsibisahalang haholoholo oo.

Monna e tla dula e le hlooho ya lelapa, eo e ka se fetohe, empa eya ho ya hlokeha hore mosadi le yena a sebetse mme a kgone ho thusa monna ka makeno. Ha makeno a le mangata, ho bolela hore lelapa le tla kgona ho phela hantle mme le tla phetha ditabatabelo tsa lona kaofela kgweding eo. Empa mosadi le ha ka sebetsa, o tlameha ho hlompha monna wa hae, ka ha monna e le yena hlooho ya lelapa mme diqeto tsa ho qetela ka hara lelapa di nkuwa ke monna.

Ee, ho santsane ho hlokeha, ho ba le kajeno setso ntse e le ntho e le teng, mme e ntse e le ntho e latelwang. Batho ba latelang setso, ba lokela ho e etsa ntho eo, ya ho latela setso mme ba etse ka mokgwa oo ba eletswang ka teng. Ba rehelle bana ho ya ka diketsahalo tseo tse etsahalang ha ba tswalwa.

Dumela ntate moruti. Ntate moruti a tseba ne ke batla ho isa ngwanaka a lo kolobetswa ka tsatsi la kolobetso, ne ke kopa ho tseba hore ho tlo hlokahala eng hore a kolobetswe. Ho hlokeha hore a tle le eng mme ho hlokeha hore a apare eng, mme le nako le letsatsi di eme jwang ntate moruti. Kolobetso e ka tsatsi le feng ebilane e ka nako mang, ke tlo kgona ho tseba ho hlophisa dintho ke tsebe, ke tsebe ho fihla e sa le ka nako.

Mohlolohadi le kgutsana, ba tshwana ka hore ke batho ba le babedi mme ke batho ba lahlehetsweng ke batho ba neng ba ba rata. Empa phapang ke hore mohlolohadi ke motho a lahlahelletsweng ke molekane kapa ke motho a siuweng ke molekane lefatsheng, ha kgutsana e le motho a siuweng ke batswadi.

Ee, basadi ha ba apere seshweshwe ba ya tshwaneleha, hobane seshweshwe ke seaparo sa setso, mme ke seaparo se hlomphuweng haholo. Basadi ha ba apere seshweshwe ba bontsha ka ha ba hlompha setso sa bona, mme hoo ho etsa hore ba tshwanalehe haholo ka hara seshweshwe.

Dumelang, dumelang. Re le tsebisa mona ka mpho ya badimo e tlo etsuwa lapeng monana, ka tsatsi la supa Phupjane selemong sona senana. Ke moketjananyana o monyane fela wa mpho ya badimo, moo otlo qala ka hora ya leshome hoseng, mme diaparo le lebelletswe ho apara diaparo tsa setso ka ha e le mokete wa setso, re lebelletse hore motho kaofela a teng a apere diaparo tsa setso.